Le nkulumo isho ukuthi abantwana besikole, uma kusafika iyikhathi zokufunda ekuqaleni konyaka kusuke kuyisikhathi leso sokuthi zilalele, zifunde, zibhale imisebenzi okuyiyona ezokwenza ukuthi zithole ulwazi. Iyothi uma unyaka usuzophela sezibhala izivivinyo zokugcina ezona ezizobe zisho ukuthi ziyadlulela kwelinye, kwelinye ibanga noma azidluli. Kube yilapho kona sezivuna iyitshalo zazo , njengentuthwane ekuthi ifike iqoqe ukudla, ilinde ukuthi kufike ubusika, ifake emgodini.

Ngingathanda ujamu owenziwe ekhaya ngoba wona kujwayele ukuthi ungabi nezinto eyinjengama-chemicals, okusho ukuthi uphephe kakhulu wona for, uphephe kakhulu emzimbeni wami.

I-automation isiza kakhulu ekuthenini imishini kube iyona esebenzayo ukuvala isikhala sabantu, njengokuthi abasebenzi bebancane nokuthi kukhona izinto imishini ekwazi ukuzenza manje bangasadingakali abantu. Manje kuyasiza ngempela ukuthi ibe khona, nokuthi imishini ayikhalazi, ayikhathali futhi. Kodwa abantu bayakhathala, babuye futhi bateleke, uma benganeliseki ngamaholo yabo. Kodwa imishini yona yenza umsebenzi kuphela, kuwukuthi uma sewunenkinga uwulungise kuphela ubuqhubeka isebenze. So, manje-ke ungadlala indima enkulu i-automation.

I-automation isiza kakhulu ekuthini ivale izikhala zokukusebenza kwabantu nokuthi kuqashwe abantu. Kunokuthi kuqashwe abantu abaningi abazodinga imali eningi kuleyo mboni yokusebenza. Imishini ifike ingene nokuba mhlampe iyadula, kodwa ifike ingene iyenza imisebenzi. Okuhle ngayo ukuthi ayikhathali futhi ayibalisi. Uma sewunenkinga nje, uyawulungisa kuphela, uqhubeke usebenze isikhathi leso ozosibenza. Kanti abantu babuye batoyize, batoyizele iyimali abanganeliseki ngazo, bakhathale, futhi babuye bafike late emsebenzini. So, yona i-automation ingadlala indima.

Ukuthi osochwepheshe bangathelisa inhlabathi ukuthi bayifake omanyolo, batshale iyihlahla kakhulu ngoba iyihlahla ziyakwazi ukukhanda umanyolo wazo ngaphandi kweziqu zonke, iziqu zeyihlahla zikhande umanyolo. Nokuthi igcine indawo ivundile ukuze ithele iyitshalo ezinhle, nezinempilo.

Ukuthola izinambuzane eyitshalweni zakho oyitshalileyo, ngabe ukudla, kakhulukazi ukudla kuphathana kabuhlungu ngoba usuke ulindele ukuthi izovuna iyitshalo zakho ngesikhathi esithize, ziphelele, ziphephile futhi zinempilo, ukuze uzokwazi ukuthi uzidle uma kuwukuthi iyazidla, uma kuwukuthi uyayidayisa, uyidayise ngoba uma, uma sezinenkinga, uyodayisa kanjani into eselimele. Manje-ke, lokho kuphathana kabuhlungu futhi kukubuyisela emuva ngoba usuke usubona ukuthi, hhayi lezi tshalo ngenzeka akekho usazoyithenga, zibukeka sezingenayo impilo. Bese-ke uzame, kuphoqe ukuthi uzame indlela yokuthi uzenze lezi iyinambuzane zingahlali eyitshalweni zakho.

Kuzindlela zamanje zokutshala nezindala mkhulu umehluko, ngoba ezindala yayingekho indlela yokuthi uyivikeleke kwiyinambuzane, uvikela ukudla kwakho. Kwakuthi nje umuntu, mhlawumbe uzobiya mhlampe ebiyele iyilwane ekuyizona ezofike zidle njengeyinkomo. Kodwa njengeyinambuzane yayingekho indlela yokuthi uvikele iyitshalo zakho kuzona, but kodwa esikhathini samanje sekukhona izinto ezifuthwayo lapha kwiyitshalo ukuthi ziphephe, iyinambuzane zingahlali kuzona. Manje-ke, indlela yamanje yokutshala iyona ekahle, esebenza kahle, eqiniseka ukuphepha kweyitshalo zakho.

Ukuhlanganisa kweyinkukhu ezahlukene eyingafani khona kungenza ukuthi zizale iyinkukhu, uhlobo olusha lweyinkukhu elungajwayelekile. Lokho kungenzeka impela, futhi imiphumela ungeyazi kungenzeka imiphumela yakhona ibe imiphumela yokuthi zizoba eyeyinkukhu eyiqinile futhi kungenzeka ukuthi kuzoba iyinkukhu ezingakwazi ukuphila nezinye iyinkukhu.